Umqeqeshi olungileyo kufuneka abe nonxibelelwano olumqilima, akwazi ukukhuthaza, abe nomonde kwaye abe nezakhono zobunkokheli.

Ndingawasebenzisa amakhasi onxibelelwano ukuze ndikhulise ishishini lam elisakhasayo. Ndingasebenzisa amakhasi onxibelelwano ukuze ndifunde isakhono okanye izakhono ezintsha.

Ndingathanda ukuba esikolweni sam kuqukwe umdlalo wentenetya kuba lo mdlalo ngumdlalo ofundisa uqoqosho. Umdlalo wentenetye ungumdlalo ongaqhelekanga kwilokishi yam kwaye ngumdlalo unokuzisa ingeniso kwikamva elizayo.

Ndingathanda ukuba kwisikolo esisengingqini yam ndibone kukho imidlalo efana nomdlalo wokuqubha kunye nomdlalo we-hockey. Kungamnandi ukubona abantwana basengingqini yam benalo ithuba lokukhetha omnye umdlalo ngaphandle komdlalo webhola. Umdlalo wokuqubha unika abadlali ubomi obude.

Oyena mdlali uphume izandla ngukumkanikazi webhola ekhatywayo nguThembi Kgatlana, uThembi Kgatllana unobuchule, uyakhawuleza kwaye akoyiki ukudlala ebaleni. Ngokuqinisekileyo lo mdlali nguye umkhuthazi wabantwana abangamantombazana aselula afuna ukudlala ibhola ekhatywayo.

Ukuba ngumphembeleli yinto entle kwaye yinto enengeniso, kodwa akuhlanga konke. Abantu abangabaphembeleli baye bafakwe kuxinzelelo lokuba ngamaxesha onke kufuneka be-perfect. Abantu abangabaphembeleli amaxesha amanintsi kuye kulityalwe ukuba nabo bangabantu kwaye banemizwa. Abantu abangabaphembeleli baye babe noxinezelo lwengqondo ngoba kufuneka mhla nemini bahlale bengaphezulu kwee-trends ezitshintsha umhla nezolo.

Zininzi izinto onokuzenza ukudlulisa ixesha lakho kwaye ziphinde zikwenzele imali, ukufana nokwenza i-content kuTikTok ku-Youtube okanye ku-Instagram. Ungaphinda usebenzise i-intanethi ukwenza imali ngokubhala uyilo lwe-geographical ubhatalwe okanye ube ngumntu obhalela abanye abantu iincwadi.

Imidlalo ekhoyo kwisikolo sam esiselokishini ngumdlalo webhola yomnyazi kwakunye nomdlalo webhola ekhatywayo. Ayiminintsanga kuba isikolo sisikolo esiselokishini.

Ibala edanyazayo kwiPlayStation kwakunye nemifanekiso ekhawulezileyo ingenza umntu onesifo sokuxhuzula axhuzule. Kubalulekile ukuba umntu onesifo sokuxhuzula xa edlala iPlayStation ame ngothatha ikhefu yemizuzu emashumi mabini okanye amashumi amathathu.

Ndingacebisa omnye umntu ukuba adlale iFortnite War Zone kwakunye neAppendix of the Legends. Yonke le midlalo inabalinganiswa abapholileyo, inemifanekiso ebaselayo kwaye neentshukumo ezibaselayo.

Xa udibana ngamaqela ukuze uzilolonge uye ube nenkuthazeko yokuba ungayeki sewuqalile. Xa ubona abanye bedlula kwizinto odlula kuzo uye ukhuthazeke kakhulu.